Vhahulwane vha mirundu vha ṱaluswa nga kuvhonalele kwavho a vha tei u vhonala sa muthu zwavho, futhi vha tea u vha vha na tshenzhemo dziṅwe dza murahu dza u rangaphanḓa vhathu vha tea u vha kana vha vhono rangaphanḓa kana zwikoloni kana ri tshi vhona na miṱanganoni musi vha tshi vha vha khou rangaphanḓa uri vha kone u vha nau rangaphanḓa mirundu sa hezwi zwi tshi ṱoda muthu a re na mannḓa na muthu a re na tshenzhemo tshinzhi.

Kuhumbulele kwa vhathu vha mahayani a kho to fana na vhathu vha re dziḓoroboni, vhathu vha re mahayani vhunzhi havho vha tenda kha uri mufumakadzi ndi wa u maliwa a ita muṱa a vha na vhana kha zwezwo fhedzi, a vhasedzani na uri mufumakadzi u tea u bva ayo shuma uyo vha vhona hu mushumo wa munna mufumakadzi a wa u ṱhogomela muḓi na u ṱhogomela vhana hayani.

Dzina ḽa Mulamuleli ḽi amba dzina ḽine vhabebi vha sedza vha vhona ḽo nitea, dzina ḽine vhabebi vha sedza vha vhona ḽi dzina ḽo no amba ini ḽino amba zwine na vha zwone, zwine kana vho fhira ngahazwo uri u kone u swika afha shangoni hu ḽone dzine nda vhona dzina ḽa Mulamuleli ḽi tshi amba zwone.

Ndi mitshino yo nonga malende.

Uya nga nḓivho yanga lobola ndi tshelede ine wa munna a ya a bvisa ha wa mufumakadzi ane a khou tama u mu mala, hu u livhuwa vhabebi vha uyo mufumakadzi uri vho mu alusela mufumakadzi ane vha kho ḓo mudzhia u vha livhuwa u vha sumbedzisa uri u khou vhalivhuwa kha zwe vha mu itela zwone na u vha sumbedza uri u ḓo kona u fara ṅwana wavho zwavhuḓi musi a tshi khou mudzhia a khou ṱuwa naye hahawe. Futhi ndi vhona zwo tea uri wa munna u tea u ya a bvisa lobola sa izwi hu zwine na kale ri tshi itisa zwone hu zwine ra tenda khazwo hu zwine navho makhulu washu vho thoma vha tshi ita zwone.

Ndi kho dzhia muroho nda u posa bodoni i re muliloni ire na maḓi o no kho vhila.

Nyimele dzo raliho dzi vhangiwa nga vhushayi mahayani, saizwi vhathu vhanzhi vha tshi kho shaya mahayani zwi ita uri vhathu vhanzhi vha kundelwe uḓi rengela mimoḓoro yavho vhone vhaṋe, vho no kona u renga vha vha vha ṱukuṱuku ri tovha vhala ngauri a si vhanzhi vhane vha kho kona afha mahayani.

Musi hu tshi khou pembelwa uri ṅwana wa musidzana o aluwa, ngeno kha tshivenḓa hu musidzana uyo u isiwa dombani hune hu vha hu khou sumbedzisa uri musidzana o aluwa.

U badela lobola ndi vhona zwitshi kwama vhathu nga mannḓa vhane vha khou baleliwa kana vhane vha khou shaya, sa izwi zwi tshi vha kundisela uri vha maḽe zwino izwi vha songo mala vhathu vha songo mala a si kanzhi vha tshi takala, zwine vha songo takala zwa ḓovha kundisela uri vhaye vha shume kana vha vhe na mabindudzi zwine zwa ḓo wisa ikonomi.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwi a ambariwa nga vhafumakadzi vha tshirema ndi muṅwenda. Miṅwenda iya ambariwa hu tshi khou yiwa minyanyani kana u pembela, zwiṅwe zwine zwa ambariwa nga vhafumakadzi ndi misisi zwiṅwe zwine zwa ambariwa zwiambarisiwa nga vhasidzana ndi mikhasi.

Musi hu tshi khou ḓa u bikiwa tshidzimba zwono ṱoḓea ndi phonḓa, ṋawa dza luti, mavhele o ṱoholiwaho, nḓuhu na thanga dza u koḓela.

Ri vhea bodo muliloni, kha iyo bodo ra bika muroho wa muṋawa u swika u tshi vhibva. Musi u tshi vhibva ra u fula ra u suka ra lugisa zenge ḽa u anetshela mukusule. U tshi vho fhola ra u bvisa bodoni ri khou vhumba nga zwiṱuku nga zwanḓa nga zwiṱuku nga zwiṱuku, ri tshi anea kha zennge ra vhea ḓuvhani musi u tshi oma afho ndi hone mukusule wo itwa.

Musi mufumakadzi a tshi khou ya u maliwa uvha a tshi khou sia muḓi une a u ḓivha u bva tshea begwa, u swika kha heneyo miṅwaha ine a vha nayo zwino a tshi khou ya muṅwe miḓini hune ha u ḓivhi hune ndi huswa khae zwino izwi zwithu a zwo ngo leluwa hu ngazwo muthu a tshi ṱoḓa thikho khulwane kha vhuṱambo uvhu ya muṱa uri vhaḓe vha mutikedze vha mu fhelekedze afho hune a khou teya uya hone uri vha vhe naye uri a kone u khwaṱha a kona u ya afho fhethu vhuhadzi hune a khou isiwa hone u thoma vhutshilo hawe vhuswa hanefho.

Musi ṅwana a tshi aluwa hu ya vha na mviso ya u bvisa ṅwana uri a vhoniwe nga vhathu, fhedzi musidzana ono hula uri a pembeliwe uri u kho vha mufumakadzi u isiwa dombani a tshi vhuya dombani hu yavha na bembela ḽihulu afho hu vha hu khou sumbedzisa upfhi musidzana o aluwa ha tshavha musidzana ono vha mufumakadzi.

Vharangaphanḓa vha sumbedza vha tshi sedzana na uri vhana vho tsireledzea, sa izwi musi vhana vha tshi ya ngei muḽani hu sedziwa uri hu vhe hu na muthu ane o zwi gudela, hu vhe hu na ṅanga ine ya ḓo vha sedza yavha lafha ya sedza uri zwi kho itisiwa zwithu nga nḓila yone.

Uri hu nga itwa mini uri ri kone u vhulunga mvelele yashu, ndi vhona uri ndi khwiṋe hu tshi thoma u itesiwa mabembela ane ha ḓo vhidziwa vhaswa sa izwi hu vhone vhane vha kho hangwa mvelele vha tshi sumbedziwa maitele a kale vha tshi sumbedzisiwa zwithu zwine vhathu vha kale vha tshi itisa zwone zwa vhufa na uri nḓila dza ndi dzifhio dza ḓovha dzi tshi shumisiwa kha mvelele yashu sa izwi vhaṅwe vha vhaswa vha tshi to vha vha sa ḓivhi maitele hu ngazwo vha tshi hangwa vha thoma u ita zwithu zwa tshimondeni zwine vha ḓivha zwone. Na uri vha dzuliwe fhasi navho vha funziwe nga hazwo vha funziwe nga ha mvelele, na uri hu vhe na fhethu hune ha ya u daleliwa hu ne zwithu zwa mvelele zwa ngaya zwa vheiwa hone zwa vhulungiwa hone hune vhathu vha ḓoya vha dalela vhatshi zwi vhona vha tshi vhona mvelele yashu.

Afha muṱani wa hashu ane a ita zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa ndi makhulu wanga.

Hai, a hu tu vha na mutsiko wa u ambara zwiambaro zwa musalauno kha zwiṅwe zwikhala zwa nnyi na nnyi.

Fesheni ine nda sa i pfhesese ndi fesheni ya marukhu ine a tonga o ṱhukhuliwa nga phanḓa ane anga o tsheiwa fhedzi o to rengiwa o ralo zwine ndi vhona unga a vha a tshi tonga oto ṱahala fhedzi hu fesheni ine vhathu vho to renga o tou ralo.

Mushumo une wa itiwa ndi musi hu na mushumo wa domba une hu a tea u lugisiwa zwiḽiwa zwa mvelele zwine zwiḽiwa izwi zwo zwiṅwe zwa hone ndi tshidzimba uri tshi bikiwa hu tea uvha hu na phonḓa na mavhele na nḓuhu na muṋo.

Ee, zwiambaro zwa sialala zwi khou rengiwa u itela zwimima zwa musalauno huṅwe hune vhathu vha vha kho ambara zwiambaro zwa sialala kanzhi ndi minyanyani.

Ee, mvelele dza u ṱanganedza vhaeni dzo shanduka nga uya ha tshifhinga vhaeni vha tshi vha tshi ḓa muḓini vhana vhaṱuku vha vha tshi wa fhasi nga lurumbu vha losha zwa zwino a si kanzhi u tshi vho zwi wana vhana vha tshi vho losha fhasi vha vho ri vha ḓo tsukala.

Zwiḽiwa zwine zwo ḓowelea uri zwi wanale minyanyani ndi zwiḽiwa zwi no nga tshidzimba, thophi, ṋama ya khuhu, ṋama ya kholomo honeha zwine nṋe nda zwi funesa ndi tshidzimba.

Ngudo dza nṱha dzine dza vha na mushumo dzine nda nga mu ṱuṱuwedza uri a dzi ite ndi u ita digirii ya teaching ine ndi vhona i na mushumo badi afha nnḓa.

Malabi a sialala kana phetheni dzine dza takalelwa vhuponi hashu ndi petheni ya zigzag vha i vhudzisa zwezwo vha ri ndi yone yo nakaho ende ndi yone yo no vhidza maṱo.

Kha u bika sialala ṋama i ḓo thoma ya ṱanzwiwa nnḓa nga maḓi a u rothola u bva afho ya pangiwa bodoni i re muliloni ya sheliwa maḓi maṱukuṱuku nyana ha sheliwa na muṋo ya tabiwa ya bikea ya litshiwa hu tshi kho to khuthedziwa mulilo u bva afho ha ḓa ha sheliwa ha nyala ngauri iyo ṋama i dovha ya u bva mapfura ayo ha sheliwa wa nyala a sheliwa maṱamaṱisi ha sheliwa na maḓi nyana zwi tshi vhibva ndi yone ṋama ine ya anzela u lugiseliwa kha u bika ha sialala.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa sialala zwiambaro zwire hone ndi sheḓo, ndi mukhasi, ndi ṅwenda.

U shumisana ndi zwa ndeme vhukuma sa izwi zwiḽiwa zwinzhi zwa sialala a zwi konei nga muthu muthihi zwi ṱoḓa vhathu vhavhili kana vhararu.

Hai, ndi vhona dzi sa tsha to shuma na ṋahasi ngauri kale vho vha vha tshi bika nga khali fhedzi zwino hu vho bikiwa nga bodo.

Musi ndi tshi ḽa zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa nkhumbudza hayani ndi pfha ndo takala na uri ndi mbo ḓi to humbula hayani na zwiḽa kale nyana zwine nda kho ḓi zwi humbula musi ri tshi kho ḓi to ḽa zwone.

Nḓila ya sialala ya u bika ine ya vha na khaedu vhukuma ine ndo i lingedza ndi u bika nga khali zwine ndi tshi zwi lingedza nṋe zwo kundela.

U kovhekana zwiḽiwa zwi sumbedza ṱhonifho na vhuthihi ha tshitshavha ngauri zwi sumbedza uri vhathu vha ya funana na uri vha ṱoḓa uri vhoṱhe vha ḽe vha fure vha ṱoḓa uri vhoṱhe vha vhe na mutakalo uri hu savhe na muṅwe o no ḽa muṅwe o sedza.

Zwi lavhelela zwa mvelele zwi ṱuṱuwedza vhafumakadzi kha nḓila ine vha ambara ngayo nga nḓila khulu kha zwa sialala kana kha zwa mvelele hu sumbedziwa uri vhafumakadzi a vha tei u sia mahaḓa a vho nnḓa kana zwirumbi nnḓa zwine zwa ita uri vha tea u ambara zwikete zwi lapfhu kana zwikipa zwono fhira mahaḓani.

Murero une nda u takalela ndi murero wono uri ntsa i rwiwa na tshitika tshayo ngauri a fhano u guda uri arali ni tshi tshimbila na muthu ono u ita zwivhi uyo muthu a tshi ḓo waniwa kana a tshi ḓo lifhiswa izwo zwivhi zwawe na ini ni ḓo lifhiwa hanefho ngauri ni kho tshimbila naye uyo mu ita zwivhi.

Ndi vhona uri mushumo wa khotsi muṱani ndi wa u tsireledza, na u ṱhogomela na u vhona uri mufumakadzi na vhana vha khou ḽa muḓini.

Ndi vhona uri mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela vhana na u bika nga zwiḽiwa. Zwine zwi ḓo tea u vha zwo rengiwa nga khotsi na u ṱhogomela khotsi musi vha tshi vhuya vha tshi bva mushumo. Ṱhogomela muḓi uri muḓi u ime u vhe wo kuna.

Zwiṅwe zwe ra hula kha mvelele yanga nazwo ndi uri ṅwana musi a tshi amba na muthu muhulwane ha mu sedzi maṱoni u kwatamela fhasi. Na uri ṅwana musi a tshi dzhena fhethu hure na muthu muhulwane u wela fhasi nga lurumbu a losha.

Maga a no tevhelwa musi muthu a tshi khou phasa u tea u vha na muthu muhulwane khaye ane. Uyo muthu ndi ṅaga kale u tea uya kha iyo nga nga ya muthusa ya mu tshimbidza kha nḓila yone ha phasi nga ene muṋe.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana ubva kha vhaaluwa ndi ya ku ambarele. Uri vha tea u thivha mini vha thivha mini na uri musidzana ha ambari zwiambaro mahaḓa o bvela nnḓa. Kana tshikete tshi nṱha ha magona.

Zwine ra nga zwi ita ndi uri tshikoloni ri sedzesane na uri vhana vha kho funziwa nga luambo lwavho. Na uri vha khou funziwa luambo lwone lwa kale uri vha kone u isa phanḓa na u ḽi ḓivha. Na murafho wa murahu u tshi ḓa u zwi ḓivhe na murafho wa phanḓa u tshi ḓa u ḓivhe mvelele.

Ee zwone ndi zwa ndeme vhukuma u itela uri muthu a ḓivhe vhuṋe. A kone u ḓi ḓivha a kone u ḓivha vho makhulu wawe. A kone u ḓivha na vho ḓaho murahu hawe uri vho vha vha tshi zwi itisa hani.

Musi ndi tshi khou bika mashonzha ndi thoma ngo u a ṱanzwa ndi sathu a vhea fhethu. Nda i vhea bodo muliloni nda panga mashonzha nda shela na maḓi nda shela na muṋo. Nda fhedza nda tiba musi ndi tshi vhona uri zwi kho ḓa hone nda tshea maṱamaṱisi na nyala. Arali u tshi khou a ṱoḓa wa shela arali u tshi ṱoḓa na sobo u wa shela na sobo nyana.

Zwiḽiwa zwa sialala zwo no bikiwa vhuponi hahashu ndi delele.

Musi u tshi bika magulu u vhea bodo muliloni. Wa panga magulu wa shela maḓi wa shela muṋo wa tiba. Mulilo u tea uvha wo hulesa sa ezwi makhulu a tshi lenga nga maanḓa u vhibva. U bva afho u vha u tshi kho to tibula u tshi rithelela u tshi sedza zwa uri maḓi a tshe o ḓalesa naa.

Tshishumiswa tsha sialala tshine vhaswa a vhathu tshishumisa kha u bika maḓuvhano ndi tshidudu.

Zwine vhaaluwa vha nga ita zwone ndi u dzula fhasi na avho vhaswa. Vha ḓi fha tshifhinga navho uri vha vha sumbedze uri zwiḽiwa zwa sialala. Zwi bikisiwa hani sa izwi vhumatshelo ho ima kha avho vhaswa vha ṋamusi.

Ndi miroho ya maṱari sa delele, mutshaina, mukusule zwithu zwo no nga zwezwi.

Mushumo une nda tama u ḓi wana ndi kho shuma hone ndi mushumo wa mudededzi. Ndi a tama na nṋe uvha mudededzi nda funza vhana.

Mishumo ine nda vhona i ya ndeme kha tshitshavha ndi mishumo ya vhudededzi. Ngauri mudededzi a nga kona u gudisa vhana nga ha vhutshilo na zwa tshikoloni.

Nṋe a thi vhoni zwo ralo a thi zwi vhoni hezwi zwine hapfhi a vhashumi vho ḓi imisela. Ndi to vhona uri fhethu hunzhi ha muvhusoni a vha takaleli u thola vhathu vhanzhi. Vha mbo ḓi thola vhathu vhaṱuku zwine zwa ita uri vha sale vha tshi vho shuma fhasi ha mutsiko. Musi vha tshi kho shuma fhasi ha mutsiko vha sala vha tshi vho vhonala unga vha shuma vha songo ḓi imisela.

A hu ngo ḓala fhethu hunzhi ho no khou tholiwa, na uri na afho hune wa wana hu tshi khou tholiwa. U wana vha tshi amba uri vha ṱoḓa muthu ono shumaho miṅwaha miṱanu ono shumaho mingana miraru. Zwine avha vhane vha kho bva u giradzhueitha avha koni u dzhena sa izwi u sathu shuma naluthihi fhedzi hu tshi kho ṱoḓa vhathu vho no shumaho.

U nga fhaṱa fhethu hu ne ha ḓo ṱoḓea vhathu. Uri vha kone u wana mishumo vhaṅwe vha ya bika vhaṅwe vha ya kulumaga zwithu zwo fhambananaho.

Mushumo une ndi nga si vhuya nda u shuma ndi mushumo wa u lisa kholomo. Ngauri a thi vhoni ndi na mannḓa ane nda nga kona u tshimbila ḓuvha ḽoṱhe ḓuvhani ndi tshi khou sedzana na dzi kholomo.